Ke bona go lema le ba thata gore motho a tshameke metshameko ya seileketeroniki ka gonne motho o kgona go go itlosa bodutu ka nako e nngwe le nngwe batho ba le bantsi ba tshameka metshameko gore le bone ba itlotse bodutu.

Go nna teng ga motshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ka gonne batho ba le bantsi ga ba sa tlhole ba batla go ya ko ntle ba ile go tshameka ka namana, batho ba le bantsi ba itumela thata ga ba ntse ko malapeng ga ba tshameka ka metshameko ya di eleketeroniki, ke one motshameko o ba o ratang thata ebile batho ba reka metshameko eo ka madi a le mantsi thata go bontsha lerato le ba nang le lone.

Go na le metshameko e le mentsi thata e mešwa, batho ba le bantsi ba rata kgwele ya dinao, kgwele ya dinao ke yone motshameko batho ba o o ratang thata ebile wa kgatlhise batho ba le bantsi ba rata go tshameka motshameko eo mmogo le go o bogela.

Metshameko ya di eleketeroniki e na le seabe mme batho ba sa ntsene ba rata motshameko wa ka namana batho ba le bantsi ga ba tshameka kgwele ba kopana ba le bantsi ka namana go bogela motshameko oo, seo se bontsha pelo e batho ba nang le yona ko metshamekong yaka namana batho ba rata go tshameka metshameko ya ileketeroniki mme ga nke ba nna le nako sentle ba ya go bogela metshameko wa ka namana ko ntle.

Motshameko wa seileketeroniki o ratiwa ke batho ba le bantsi ka gonne o kgona go tshameka motshameko o o dutse fatshe kgotsa o iketlile o sa tswele ko ntle, o kgona go tshameka motshameko o o sa tshwenye batho mme go se na le batho ba ba go tshwenyang mme.

Gore motho a tshameke motshameko wa internet-e motshameko wa electronic motho o tshwanetse gore a nne le mowa a nne le data ka gonne motshameko wa internet o batla data, o batla mowa o le montsi ka gonne o ka se kgone go tshameka motshameko o o sena internet.

Motshameko wa me wa inthanete o leng mmamoratwa ke motshameko wa kgwele ya dinao, motshameko wa inthanete o a ama, o ama batho ka ditsela di le dintsi motshameko wa internet-e o a go lebatsa ka gonne o tseya nako yotlhe o reka le data e le ntsi gore motshameko wa inthanete o batla o na le madi a le mantsi a gore o reke mowa o boe gape o e fetola gore e nne data.

Fa o batla go tshameka motshameko wa internet o tlhoka data kgotsa Wi-Fi, ga o na le Wi-Fi wa kgona go o dirisa motshameko wa internet-e o kgona go tsena ka dilo di le dintsi jaaka YouTube, Facebook le Tiktok.

Batho ba le bantsi ba dirisa data kgotsa inthanete go le bosigo ka gonne ga o reka internet-e kgotsa data ya bosigo tlhwatlhwa e nna ko tlase ka gonne batho ba le bantsi ba dirisa inthanete ya motshegare and le gape batho ba le bantsi ba robetse janong ditlhwatlhwa tsa data ya motshegare di kwa godimo mo ditlhwatlhwa tsa inthanete ya bosigo di kwa tlase.

Motshameko wa inthanete o tokafatsa matshelo a rona ka ditsela di le dintsi gona jaanong ga go tlhokege gore motho a ye ko ntle gore a tshameke motshameko gona jalo ka motshameko wa inthanete o kgona go dula mo fatshe o iketle sentle o bo o tshameka go sena motho o go tshwenyang, metshameko ya internet e ne e seyo bogologolo ka lebaka la gore batho ba ne ba sena di founu tse di siameng batho ba ne ba sena di smartphone kgale-kgale go ne go dirisiwa di-telephone.